Ngokuqhathanisa usiko lobuntombi, lokuziphatha lokuthomba phakathi kwesizwe sakwaZulu kanye nesizwe sakaNdebele. Umkhosi wokuthomba kwaNdebele igama lomkhosi libizwa ngokuthi iqhude noma umhlangano wokuthomba. Inhloso yakhona ukufundisa amantombazane ngobudlelwano bomshado nezimfanelo zodadewabo emphakathini. Izici eziyinhloko, amantombazane afundiswa ezemfundo mayelana nempilo yomshado yokuziphatha kanye nobudlelwane. Inqubo ingathatha amasonto amaningi ngaphambi komkhosi wokugcina kanti emkhosini waKwaZulu igama lomkhosi umkhosi womhlanga. Inhloso ukwazisa ubuntombi, ukuhlonipha ubumsulwa bentombi kanye nokubonisa ukuzinikela esikweni nenkosi. Izici eziyinhloko umkhosi wenziwa ngaphasi kwenkosi yesiZululand, isibonelo KwaNongoma. Yize imikhosi yokuthomba yamaZulu neyamaNdebele yehlukile zombili zihlose ukufundisa, ukuqondisa nokwakha intombi ukuba ibe umuntu ophelele emphakathini.

Uma ngingumholi womphakathi onikezwe umsebenzi wokuxazulula ukungqubuzana phakathi komakhelwane ababili, ngingasebenzisa ifilosofi yobuntu njengesisekelo sokwakha uxolo ukuqonda kanye nobudlelwano obunempilo phakathi kwabo. Ubuntu inkolelo yamasiko yaseAfrika ethi umuntu ngumuntu ngabantu. Lokho kusho ukuthi ukuphila kwethu kuyaxhumana futhi siyabhekelana. Ukuphumelela komunye umuntu kunethonya ekuphumeleleni kwabanye. Izindlela zobuntu zisebenza kanjena ekuxazululeni ukungqubuzana ukubona inani lomunye. Ngizokhumbuza umakhelwane ukuthi bahlala ndawonye baphila emiphakathini ofanayo futhi bazoncika komunye nomunye kwesinye isikhathi ngifaka nombono wami othi uma omunye wethu enesono sonke siyaphazamiseka uma omunye elungisa sonke siyazuza. Ngizosetha indlela yokuthi kubekhona ukuxolelana ngokukhuluma ngeqiniso, hhayi kujezwane. Umgomo wukwakha uxolo futhi kugwenywe ukujulisa ulaka noma usizi.

Yebo, ngiyakwazi ukwabelana ngesibonelo esivelele lapho ukudla kudlala indima ebalulekile ekubungaze amasiko namagugu. Kukhona umkhosi wesintu kwaZulu owaziwa kakhulu umkhosi woselwa noma ukudla kwezitsha zendabuko ngesikhathi semikhosi ethile njengomkhosi womhlanga noma umemulo, isibonelo umemulo ukwethula intombi emiphakathini. Umemulo ngumkhosi obalulekile esikweni lakwaZulu lapho intombi isiphila kahle ngokuziphatha yethulwa emphakathini iphinde ibonge abazali bayo. Ukudla njengophawu lokuxhumana, ukudla ukwabelana ngezandla kuhlalwe ndawonye ukukhombisa obunye nokwamukelana nokubambisana. Kuyingxenye yokukhuthazeka nokuthakazekela impumelelo nokuthobeka phambi kwabantu abadala. Indlela yokupheka ukuhlonipha isivakashi nokulinda abanye kuyifindo namasiko wakho emndenini. Isijingi, inyama yenkomo, amadumbe, ubhatata, amasi kanye .

Ukuhanjiswa kolwazi phakathi kwezizukulwane, uma kulungiswa ukudla kwendabuko njengophuthu, inyama yenkomo, amadumbe noma isijingi. Abantu abadala bafundisa abancane indlela yokwenza ukuhlanganisa nezindlela zamasiko zokukhetha ukupheka nokwabelana. Lokhu kugcina kuwulwazi lwesintu futhi kuyasiza izizukulwane ezintsha ukuba zingakhohlwa umlando nezindlela ezithile zesintu. Ukulungisa ukudla kwendabuko kuvame ukuqala emapulazini noma emasimini ukuvuna izitshalo noma ukuthola imifino. Lokhu kusiza abantu abaxhumana nendawo yabo, imvelo yabo nezinhlobonhlobo zabo. Kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi abantu bayayikholwa imvelaphi yabo. Isikhathi esinikelwe'kulungiseni ukudla kwendabuko asikhulumi nje ngokupheka kodwa siwumzila wokuqinisa ubudlelwane nokugcina amasiko ephila nokwakh'umphakathi onokuhlonipha nobunye nozinzila.